Amadayivasi ahlakaniphile kumele abe nemfundiso abazafundisa abantu abasafufusayo, kuze amadayivasi afufusayo abe nekulisasa kulento ayicalayo.

Ukufinyeleleka esichumana ngayo umakhalekhukhwini kusiza kakhulu ngoba uyakhona ukufonela umuntu osekudeni nawe umvusele, umbulise, umuphe umuphe nemali .

Loyo mgcugcuzeli kumele umethembe umnike nentshisekelo yokuthi akugcugcuzele, akuphe nencubekela phambili.

Abantu abakhubazekile abangakhoni ukuhamba bayakhona ukusebenzisa umakhalekhukhwini, abantu abangaboni abakhoni ukusebenzisa makhalekhukhwini, abantu abakhubazekile abanye bayakhona ukuwusebenzisa umakhalekhukhwini ngendlela efanele.

Ukuchumana ngemakhalekhukhwini kuyindo lenhle lebesiyidinga kusukela kudala, nangabe ungumuntu uyakhona ukumvusela asekudeni nawe, uyakhona ukumthumela imali esekudeni nawe.

Uma ungumthengi uyakhona ukuthenga kwezochumano, kwezochumano lezi zibaluleke kakhulu ziyangena ku-inthanethi, ziyakhona ukufona, ziyakhona ukuthumelela ama-SMS, uyakhona ukuchumana nomuntu osekudeni .

ULondiwe kumele abe ngumuntu ocinayo, uLondiwe kumele ayekele ukusebenzisa udlame kumakhalekhukhwini, kungaze agweme bucwangucwangu, futhi uLondiwe akayekele ukulwa .

Abalandeli bangasebenzisa kakhulu ukucumana nekusesha ku-inthanethi, izinto abangazenza amabhizinisi, izinto abangazenza ama-sports ezemidlalo.

Abathengi kumele ngibakhombe, ngibashuthele ukuze bakhone ukubona labanye bazobona ku-intanethi, kubo-Facebook, kubo-Whatsapp,

Kwamele bafundise abantu bamemezele abantu emangweni babuye basondele babafundise ama-trend-i labakhona kumadayivasi ahlakaniphile, bazoba nelwazi.

Ku-inthanethi bayiseshe leyo dayivasi ehlakaniphile kuze bazoba nolwazi, bakone nakucala ukuyisebenzisa nsukuzonke.

Ungasebenzisa makalekhukhwini kuthi ungene ku-intanethi uzikhethele wonke amathreki owafunayo kwezenhlobo ziningi, ngoma .

Ngingaba nangimphathi wamathirekhi emangweni ngingaletha abantu engisebenzisana nabo ukuthi bazokwenza umcimbi kuze abantu bazongisapota, abantu bazothanda amathreki abangawakhona ukuwathatha ku-inthanethi.

Kwaba lobu nokubaluleka kakhulu ngoba besikhona kuthi siye kuye lo muntu asisize senze ama-CV-na, sikhone ukubhala ama-asayimenti wesikole, sikhone nokuchumana nabantu abadala .

Kungaba umthelela kakhulu emangweni ngobe loyo makhalekhukhwini bakasiza kakhulu ene uma sowubeka icala angeke sakhona ukuthi sikhone kungena ku-inthanethi. Kugwemeke ngekuthi abantu abanaki izinto abazenzayo ngomchumachumano.

Bantu abasha kumele bazi ukuthi umchumachumano kungena ku-inthanethi kunobungozi kakhulu ngobe bathola abantu abasekudeni babuye bazobathatha, bangasabuyi emakhaya. Kutholakale kuthi ulahlekile ene ulahleke ngenca yokuthi usebenzise .